Imikhonyovu kwezempilo ibandakanya izenzo ezifana nokusebenzisa izinsiza zempilo ngendlela engekho emthethweni. Ukuthengisa imithi engamanga noma evumelekile nokunikeza ulwazi olungekho olingenalo iqiniso mayelana nezenzi zempilo. Ukulwa nale mikhonyovu kudingeka ukuqwashiswa kwabantu ukuze bekwazi ukubona bakwazi ukubona nokungenwa bugebengu. Ukubaluleka kwezemikhiqizo yokufundisa umphakathi imikhankaso isizathu isizathu abantu ukuba baqonde ukuthi imikhonyovu zempilo injani futhi ihlasela kanjani impilo yabo.

Uxolo, ngicela ukubuza, ngabe kukhona okungangitshela, ongangitshela ukuthi kuzomele ngilinde isikhathi esingakanani? Lokhu kukhombisa ukuhlonipha nokuqonda kuya lapho ukusiza uthola ulwazi oludingakayo. Uma ufuna ukusiza ngendlela ngenye indlela, kukusho ngingakwenza lokhu futhi. Kade ngifikile lapha esibhedlela, ngicela ukubuza ukuthi usizo ngaluthola emva kwesikhathi esingakanani? Sengilinde isikhathi eside. Bengicela bandla ungiphendule ukuthi usizo ngingayithola after isikhathi ngingaluthola emva kwesikhathi esingakanani? Sekuphele isikhathi esingamahora ngifikile lapha, usizo angilitholi.

Ukusebenzisa ulwimi lwendabuko nezindlela zokuxoxa. Izincazelo mayelana nokuvimba inzalo kufanele zihumushwe ngendlela elula futhi kufakwe izindlela ezivamile zokuxhumanisa ezihambisana nesihloko labo. Ukuhlanganisa amasiko nempilo yomphakathi. Khombisa ukuthi ivimbela inzalo ukuphikisa amasiko kodwa nokungathuthukisi impilo yomndeni nomphakathi. Isibonelo, ngokusiza omama ukuba babe nempilo enhle futhi balulwe kahle isabelo sezingane. Ukusebenzisa abantu basemakhaya njengokubafundisa.

Ukuqonda ukuqonda ukuthi imikhiqizo ye-detox ingase ibe nomthelela ongemuhle emzimbeni noma yenza amaphutha yezempilo ngenxa yokushoda kwemininingwano, izintako, ezingafanele noma izimango ezingaqinisekisiwe. Ukuphoqa izimangalo zezenzakalayo. Hlola kahle izimangalo ezenziwa izinkampani ezithengisa imikhiqizo ye-detox. Isibonelo. Uma kukhona izimangalo izimangalo zokuphumelelisa okungaqinisekisiwe noma ukubala ngezindlela eziphambene inomthelelo.

Ukuvimbela ukukhulelwa obungafunwa ngase ngase kuhlobane nezici eziningi. Futhi kubalulekile ukucatshangelwa kwezindlela zokuvikela iziphumelelayo. Izimfundo zokuthuthukisa ubulungiswa bezetshalo, nokuqonda kahle ingozi ihambisana, ihambisana nokuziphatha, okungahambisani nomphakathi ezifana nokuba nemishado engemihle noma ezingathandeki empilweni, kungaba nomthelela omuhle. Ukufundisa ngokusebenzisa izindlela zokuzivikela. Ukufundisa abantu ngendlela efanele yokusebenzisa izindlela zokuzivikela, njengezintasiselo njengezitha.

Imiphumela enobungozi kumzimba. Imikhiqizo engeyona esemthethweni, ingaba ingaba nezithako ezingevikelekile noma ezibhubhisa ezingaholela ekulimazweni kwezinso, noma ezinye izitho zomzimba. Ukulimala kokuphepha. Imikhiqizo engekho emthethweni ibingase ibe yingozi uma kusetshenziswa ngendlela engafanele kokulimaza amathumbu noma amaphupho, amaphupha, uma iphuzwa noma incindezelwa ngokufanele. Izingozi zokuhlolwa nokulawulwa.

Ukuvikelwa nokunakekelwa okuqondile. Endaweni yokunakekela asebekhulile omkhulu wakho ongathola ukunakekelwa okuqondile akudingayo. Abahlengikazi nabanye othisha bahlale bekulungele ukusiza ngokushesha uma kunesidingo, njengoba bekwazi ukubhekana nezimo eziphuthumayo. Ukugcina kwezempilo. Izikhungo zokunakekela asebekhulile zihlala zinezinsiza zezinsizakaloyo, ezifana nezinhlelo zokuhlola zokuhlola izimpilo kanye nokulandelela imithi. Lokhu kusho ukuthi kuzoba lula ukuthola usizo uma imishanguzo noma izimo zempilo zishintsha. Ukuxhumana nabanye abantu. Ezindaweni zokunakekelwa asebekhulile zinikeza amathuba okuxhumana nabanye abantu.

Yebo, kunezinguquko ezenzeka uhulumeni, uhulumeni abaningi uma kuziwa ekunakekelweni kweziguli ezikhulile ezihlala nazo emakhaya. Izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo zeziguli ezindala ezifana ne-home based care, ziba yizingxenye ebalulekile yokuphucula impilo yabantu abadala, ikakhulukazi kulaba esihlala nabo emakhaya kanye nezimo yokuthuthukisa izinhlelo zempilo. Uhulumeni uhlola amasu amasha ngokuthuthukisa okufanele, kufanele, okufanelekile, okufanelekile kwezimpilo zabantu abadala futhi uhlinzeka ngezinsiza ezifanele nemitholampilo yendabuko.

Isicelo. Udinga ukuya e-Home Affairs lwezempilo noma ugcwalise isicelo ku-online noma kumphakathi ofanele lapho kuzocelwa imniningwane yakho khona. Njengeminyaka yakho, ikheli kanye nolwazi lwezempilo. Imibhalo edingekayo. Kuzodingeka ukuthi ulethe imibhalo efana ne-ID yakho. Isitifiketi sokuzalwa noma amanye amaphepha abonisa ukuthi ufinyelele eminyakeni ethile yokuthola impesheni iminyaka engu-sixty noma engaphezulu. Ukuhlolwa ukuhlolwa kwezezimali gogo. Kumele ubonise ukuthi awutholi imali ethile etholakalayo ngokusebenza noma ezinye izindlela zokuphila, ngoba impesheni itholakala kubantu abangenamali.